Abantu bamabhizinisi futhi abasebenza ngokuthutha abantu, bona into abayilindele inzuzo ekugcineni, ngoba umsebenzi uwenziwe umsebenzi. Bese kuthi izithuthi ezingenzi inzuzo, ezithutha abantu abadala ziyasiza kakhulu ukuba izaguga zasendaweni ukuba zifike ngesikhathi, ukuba zizofika enkonzweni. Zingabi nengcindezi yokuthi njalo uma kumele ngiye enkonzweni kumele ngikhokhe. Kanti ukuba bayazi ukuthi hhayi kunemoto engilandayo mahhala, engibuyisa mahhala, kulula ukuthi abantu abadala bahambe baye ezinkonzweni.

Into engingayishintsha eyodwa emayelana nesevisi yebhasi yangakithi, ngingashintsha indlela abasevisa ngayo injini yebhasi, ngoba hhayi ibhasi yangakithi iney'nkinga. Ayinaso isipiti, izihambela kancane kuyaye kuthathe isikhathi uma usuka emakhaya uya ngasedolobheni. Kwesinye isikhathi ufika sewudlulelwe yisikhathi ngoba ibhasi obuhamba ngayo ayikwazi ukuphuthuma, kodwa ihamba kancane. Ingashintsha ukulungisa kwenjini yebhasi.

Yebo, ngicabanga kanjalo, izinkampani zikaloliwe ezithwala impahla, zenza kahle ngoba bona ababhekani nengcindezi eba khona emigwaqeni ngoba kuloliwe uhamba endaweni yakhe, akahambi nazo zonke izimoto ezincane namabhasi. Izinkampani zokuthutha zikaloliwe, ngicabanga ukuthi zibalulekile ngoba impahla ifika ngesikhathi akukho futhi lapho okuvimbeka khona njengama-traffic emgwaqeni yona mayihamba ihamba emzileni wayo, ihambe iyo diliva ibuye.

Njengomhlaleli weloli, kumele ngithole enye indlela noma kunganda isikhathi engisisebenzayo ukuze ngizokwazi ukuvala izindlelo , izindleko ezengeziwe ekumele ngizikhokhe endaweni yokukhokhelwa emgwaqeni. Njengomshayeli weloli kumele ngithole omunye umgwaqo ozongikhipha ngenye indlela engeke ize ingidlulise lapho okuzomele ukuthi ngikhokhe khona. Noma sekungengeza amaholo ambalwa ekusebenzeni kwami, kodwa ekupheleni kosuku ngiyazi ukuthi ngikugwemile ukukhokha emgwaqeni.